Ina, ti na yona edyondzo ti tinsimu ta masiku lawa.

ku va Wi-Fi ya mina yi tsemekile a swi ndzi khomanga kahle, hikuva a ndza ha ri karhi ndzi chavelela munghana wa mina eka ku lova ka mana wa yena. Leswi swi ni endle leswaku munghana wa mina a ni vona a ni teka hi hi ndlela yin'wani yo va u nga ri a ndzi na mhaka na yena. Leswi nga ri ki ntiyiso hikuva Wi-Fi ya mina yi tsemekile ha khuluma.

Ina, hikuva inthanete hi laha ku nga vanhu va masiku lawa va nghenaka va tele, leswi swi endla leswaku tinsimu ti hangalaka hi xihatla ivi ti tlhela ti duma.

Tilayiburari to tala ti na Wi-Fi ina, a ndzi se tshama ndzi yi tirhisa. Yi yi pimanisiwa njhani na ya le kaya? Ya le kaya Wi-Fi yi na ti-password, yi na ti-digits, yi na ku va yi hlayisiwa xihundleni, kambe ya le layiburari i ya mahala naswona a yi na password.

Munghana Lonene FM. Xitori lexi ndzi nga hlangana na xona i xa ku, a ku ri mahungu yo va ya maxelo. Laha va hi byela hileswaku hi ku ta va na mpfula ya matimba kusukela hi thwelufu ku ya fika fayifi. Hi fanekele hi tisirhelela hikuva yi ta va na moya na tilo i xidzedze.

Ndzi nga vula leswaku a va endli swilo swa kahle hi ku hangalasa mahungu lama akaka eka vanhu, leswaku vanhu va ta kota ku pfumelelana na swilo leswinene evuton'wini

Ndzi titwa onge na vona va va lava nga kona va na ku navelela swilo swo karhi hikuva va endla swilo leswi va swi vonaka leswaku swi ta va pfuna. Ku ze va swi endla va lava ku humelela eka swin'wana, leswi mina ni fanekele ni swi endla i ku va ni va komba sapoto ya mina.

Foni yi endla leswaku n'wana a nga kuli kahle, a kula a vona swilo leswi swi nga le ka swa ku hangalasa mahungu swo fana na TikTok. Laha a dyondzaka swilo swo ka swi nga ringananga na yena, ematshan'wini ka ku a hlaya tibuku ta yena.

swichudeni swiphiqo leswi hlanganaka na swona eka inthanete i ku phikizana. Va phikizana eka leswi va dyondzaka swona, va phikizana hikuva va byelana leswaku wun'wana ku endla ntirho wa yena a hi wa nkoka laha misaveni, u fanekele a dyondza swilo leswi swi nga swa nkoka swo fana na i ncini lexi u xi rhandzaka kwala misaveni.

I ku vona mavulavulelo ya munhu or-o kumbe yo karhi.

ku bela riqingho hikuva ku bela munhu riqingho swi olovile ku tlula WhatsApp hikuva WhatsApp yi lava data. Leyi loko swi nga endleka loko u fonela munhu, u bela munhu riqingho a nga ri hlamuli u bela munhu riqingho eka WhatsApp a nga ri hlamuli. Kambe a hlamula loko u n'wi bela riqingho hi selufoni.

Swipfuno i ku va swi endla emiehleketo ya munhu loko a ri a karhi a hlaya yi olova. Leswo biha hi phephahungu i ku va mahungu yo tala a ma twisiseki laha kumbe ku nga va ku ri mavun'wa.

Vodacom hi yona yi xavisaka e data leri ka ri nga hatliseki ri hela.

Router leyi yi pfuna swinene hikuva, yi endla leswaku ndzi kota ku nghena inthanete hi ndlela ya kahle ndzi nga ha ri karhi ndzi yima.

Hikuva Wi-Fi yi tirha hi gezi, gezi ri tirhisana na Wi-Fi ri tirhisana na network-e. Leswi endlaka leswaku loko ri famba network na yona yi va yi va ka yi nga ri kona, leswi endlaka leswaku Wi-Fi yi nga yi nga tirhi.

Ku nga tsaleriwa papila eka va ka Vodacom, MTN na Telkom hinkwawo ti-network leti leswaku, va endla leswaku data ri nga tlakuki hikuva leswi swi endla leswaku vanhu va nga va va nga endli swilo swa nkoka hi data ra vona.

Ti pfuna leswaku vayingiseri va tshama va yingisela tinsimu leti va ti rhandzaka hi ku va va tshama va ri eka inthanete.

Ndzi nga n'wi hlamusela leswaku Wi-Fi ya yena yi fanekele yi tirhisiwa na selufoni ya yena, kambe u fanekele a a owner Wi-Fi ya yena.

Tinhlokomhaka leti ndzi nga ta ti endla i ku va vaakatiko va mina, va sasekile swinene, va na timbilu ta kahle naswona va .

Magoza lama nga ta tekiwa i ku va Wi-Fi yi fanekele yi kuma endhawu leyi laha yi nga ta khoma kahle.

Ndzi nga tsakela ku dyondza etlilasini hikuva etlilasini swa olova ngopfu ku va u twisisa. U kuma na ndlela yo ku va u vutisa loyi a ri karhi a ku dyondzisa, u n'wi vutisa na karhi u n'wi vona leswi endlaka u n'wi tshemba ngopfu.

Ndzi nga ma tirhisa hi ndlela ya kahle swinene. Ndzi tlhela ndzi ri tlangisa, leswaku ri ta kota ku hela hi ku fambisana eka masiku lama ndzi nga ta va ndzi pimeriwe wona.

Hikuva data hi yi ya le ka Wi-Fi yi va yi tele ku tlula leyo xava.

Ndzi yi tirhisa hi ndlela ya mfanelo. Loko ndzi vona leswaku yi le kusuhi no hela, ndzi endla leswaku yi nga tirhi eka ti-app letin'wani. Yi tirha eka ti-app leti ndzi ti ndzi ti lavaka leswaku ndzi ti tirhisa tona ntsena.

Hikuva masiku lawa inthanete i xilo lexi munhu un'wana na un'wana a xi tirhisaka naswona xa pfuna swinene.

Tindlela tin'wani to hunguta ku tirhisa data yo tala i ku va foni ya wena yi tshama u nga ri le ku yi tirhiseni minkarhi hinkwayo.

Data ya pfuna loko swi ta eka timhaka to lava ndzavisiso eka timhaka ta tidyondzo. Leswi swi endla leswaku swichudeni ya nga swi koti ku fikelela ku lava ndzavisiso eka tidyondzo ta vona loko data yi durha, hikuva xichudeni i munhu loyi a kalaka mali yo tala

Leswaku va ta swi vona leswaku hi rihi data leri ri faneleke ku ya hi vona, ku ya hi ku ri xava, loko ri tele kumbe na loko ri ri rintsongo. Na ku ya hi mpimo wa mali ya kona.

Leswaku va nga ha ti kumi va xava data rin'wana emasikwini lawa va va nga pimeriwa wona.

Byi khumba hikuva data ya durha. Naswona u kuma leswaku data ra kona leri u ri xavaka i ri ntsongo swinene.

Nkucetelo lowu ndzi nga ta va ndzi wu hlawula i ku hlawula data leri nga chipa swinene exikarhi ka vona leri wun'we a rixaka a va ka hi ku chipa, hi ntsengo wa le hansi wa mali. Ri tlhela data ri va ri tele.

Hikuva ti-network-e a ti fani naswona, ti-network ti lava ku endla mali.

Leswaku u ta endla leswaku e data ra wena ra hela hi siku leri ra makumu leri u nga ta va u ti ri helaka hi rona. Leswi swi endla leswaku u u tirhisa data ra wena hi mfanelo kahle.

Ndzi nga yisa eka nambara yin'wana laha va nga ta kota ku ndzi tatisela masiku. Ku fana na Vodacom, wa pfumeleleka loko ku data ra wena ri le kusuhi na ku hela, loko u ri yisa ka nambara yin'wana yi tatisa nkombo wa masiku.

Swi nga endla leswaku u kwata swinene. Swi nge ku khomi kahle loko data ro hela u u rivala e siku leri helaka hi rona.

Swi vula ku tlakusa nhlayo wa ma-data laha u nga ta va u ma xaveke. Naswona ndzi nga swi endla e loko n'hweti yi hela.

Ina ndza pfumela leswaku nxavo wa data hi wona wu nga xirhalanganyi ku va vanhu va tiphina eka inthanete. Hikuva masiku lawa vanhu va tinyiketele ka inthanete ngopfu. Loko vanhu vo hanya ku nga ha ri na inthanete, va nga khumbeka etimbilwini ta vona swinene. Va nga tshama va nga tsakangi ku fana na ingari ku to va khale. Swilo swo cincile swa manguva lawa, vanhu va rhandza inthanete.

Xirhundzu xa data i i data leri ri ku endlaka swa ku u kota ku pfula foni ya wena naswona ya ku pfumelela leswaku u va u moyeni eka tindhawu to fana na WhatsApp laha ku nga na inthanete kona hi tona ti ku loko u xavile data ti ku pfunaka leswaku u va le moyeni.

Hikuva va swi vona leswaku masiku lawa hina tanihi youth hi ti nyiketelile ngopfu ka data ka ka inthanete leswi swi endla leswaku data na rona ri khupuka leswaku na vona va ta kota ku ku va na mali yo tala.

E nxavo wa data wa durha swinene matirhiselo ya wona ma va ma ri matsongo.

A nga swi endlaka hileswaku a tikuma a ri na app leyi va ngo i WhatsApp laha a nga ta swi ko ta ka ku va a khuluma na maxaka ya yena na vanghana xikan'we na lava a velekiweke na vona.

Munhu a nga kota ku nghena TikTok WhatsApp Facebook munhu a nga kota ku duma hikokwalaho ko tirhisa data.

E-e, Wi-Fi ko va xilo lexi xi nga ni data lexi xi endleliweke tifoni leti ti pfumalaka data leswaku na tona ti va ti ri emoyeni.

I ku va data ra wena ri suketana ri nga ha tirhi na u nga swi twisisi leswaku ku humelela yini.

Ina, loko data ri tele na mali yo ri xava yi va yi tele swinene.

Ina, hikuva vhidiyo u va u ndzi langutile ha swi kota ku va hi vonana ni swiendlo swa hina ha swi kota ku va hi swi vona kambe riqingho hi rito a hi swi voni leswi swi endla leswaku hi nga vonani naswona a swi nge dyi yo tala.

Ndzi fanekele ndzi langutela ku va ndzi ri khoma kahle ku fikela laha ndzi swi vonaka leswaku ndzi fanekele ndzi xava data leri lerintshwa.

E-e, hikuva muxavi u la u va a lava ku ri tirhisa ku vhikela laha ri helaka kona swi fana na loko a xave xan'wanchumu a lava ku xi dya ivi xin'wi xi xi n'wi bodhlela.

U xava hi ku sungula a xava airtime kutani a dayila tinambara leti ti faneleke leti ti nga va ta va eka netiweke leyi a nga ta va a yi tirhisa ku va a xava ti-data letintshwa.

Mobile data i data leri ri nga le ka Wi-Fi leri ri tirhaka ri nga heli.

Data leyi xavekaka hi ku ya hi mina i Vodacom loko u xava data ra nyanga hi two hundred and fifty.

Ina, ti kona tiphasela to hlawuleka ta data eka tinetiweke leti nga kona to fana na Vodacom MTN leti nge loko u xava airtime hi ntsengo wa le henhle yi tlhela yi ku tatisela hi .